Ngizizwa ngithukile ngoba kujabulisa kakhulu ukwazi ukuthi abazali bami bathathe isikhathi sokucabangela ikusasa lami. Futhi loko kutshengisa uthando olunzulu kodwa ngiphinde ngizwe ukuhlanganyela kokwethuka nokudideka. Okuhlangana nomuntu engamazi ngaleso simo sokuzibophezela kuyinselelo, engicabangela kweleqile. Ngakho-ke ngifisa ukusondelana kulo lo mhlangano, ngenhlonipho kanye nangenhliziyo evumelekile. Kodwa ngiphinde ngigcine izinkolelo zami zokuqonda umoya omunye wami.

Abesifazane ezinhlakeni zobuholi bendabuko badlala indima enkulu ekulondolozeni isiko. Ekukhuleni komphakathi, nasekuthuthukiseni izinhlelo zemfundo, nempilo. Isibonelo esivelele, u-Queen Nandi owaba negalelo elibonakalayo ekwakheni isizwe samaZulu. Abesifazane abaholayo bahlala beqhuba intuthuko eqhubekayo emphakathini wabo.

Kwakungomunye wemikhosi yobumbano lomphakathi lapho izingoma zendabuko nezinsimi zomculo kushayela umoya wobunye. Izingane sazicula nje ngenjabulo ogogo nabo bejabulile. Futhi umuzwa wokuhlanganiswa kwakufana nofutho olukuthaza njengoba kuhlanganiswe abantu bezihlanga nezizukulwane ezahlukene. Imisindo yayiveza izindaba zangaphakathi ezithinta inhliziyo. Nomlando obalulekile futhi yabeka isisekelo sokwakha ikusasa elihlangene. Lokhu kudlala komculo nomoya, bekufana nohambo lapho bonke abantu babe bamba iqhaza ndawonye.

Umkhosi woMhlanga, umkhosi weminyaka yonke ewenzeka eNingizimu Afrika, ikakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lapho amantombazane ayintombi abuthelana khona ukuze abonakale ubuqotho nobumsulwa bawo. Ubungazwa ngendlela yokukhuthaza ubuqotho amantombazaneni nokugcina amasiko esizwe sakaZulu. Lo mkhosi uyisikhathi sokuhlonipha ubuholi bendabuko nokuvuselela amasiko aqhubekayo, kanye nokwakha ubumbano phakathi emphakathini .

Ingoma kukhona ingoma ethi, weNgonyama kaZulu kwanyaka umkhonto weNgonyama kaZulu. Leyo ngoma leyo yaqalwa amabutho akaZulu eyohlolwa impi, nabakwaNdwandwe.

Indima edlalwa emadlozini emikhosini aqale ashiselwe impepho ukwaziswa ngalowo mcimbi ozoyenzeka ukuze a-approve-e ukuthi lo mcimbi lo uzoba impumelelo, noma ngeke uzube impumelelo.

Emaqinisweni angengikwazi ukuphendula lo mbuzo ngoba angazi lutho ngawo.

Ukubaluleka kwezitshalo kubalula ukuthi bantu bazikhele izitshalo zabo engadini ngaphandle kokuthi bazithenge ezitolo ngoba ziyabiza. Imfuyo iyasiza ukuthi uma kwenzeka umicimbi kuthathwe khona esibayeni kuhlatshwe leyo mbuzi, noma leyo nkomo ukuze izindleko zalowo mcimbi zingabi nkulu kakhulu.

Yingoba kweminye imizi umuntu uyahamba ayogana kulowo muzi afike angaphatheki kahle, ahlukumezeke.

Angicabangi ukuthi kubalulekile ngaleyo ndlela ukuthi ingane ikhuliswe ngabazali bobabili ngoba noma umuntu angakhuliswa ngabazali bobabili inhlonipho akabi nayo .

Yebo kunjalo ngoba yebo kunjalo abanye abashadikazi bagcina sebengena ezikweletini abangakhoni nokuzikhokha. Yiko umshado kube umshado o-simple .